Ewe, ukhona umntu endimaziyo owatshintsha into ayithandayo yaba lishishini lakhe. Kukho nesihlobo sam esasithanda ukuhlamba iinwele senze izitayile abantu iinwele. Wayekade eyenza le nto esesesikolweni edyunivesithi wathi usophuma kwakhe edyunivesithi wakhe wahlala phantsi wafumana umsebenzi emibala kwindawo apho wayesebenza khona. Kuthe kusenjalo waqhubeka emane ezenza ezi nwele zabantu. Kodwa kuthe kusenjalo kwakhona iCOVID-nineteen kwalapho ke ngoku aqala khona ukuvusa khona ukwenza lo msebenzi wakhe kakhulu, apho ahlambela khona abantu iinwele. Ngoku wade wenza nesaluni kuloo nto kuloo nto leyo. Ngoku umsebenzi wakhe uyaphuphuma ungenelwa zimali. Lishishini eliphumeleleyo ngoku elo lakhe.

Ingaluncedo into yokuba urhulumente okanye umphathiswa wezemidlalo akhe aye kwezi zikolo zisemaphandleni bathumele khona abadlali noba ngabadlali bebhola, abadlali be-netball, abadlali be-rugby. Kukhe kuyiwe kwizikolo apho bajonga apho bajonga khona aba badlali, i-worse aba ngathi sebethe dlundlu khona ukuze. Ngoba abanye abantwana abanaso isiphiwo sesikolo banesiphiwo sodlala sodlala iinto ezifana neebhola. Kukhe kuyojongwa ezo nto ezo kufowukhaswe kuzo ngumphathiswa umphathiswa wemidlalo kunye nomphathiswa weze-sports.

Izakhono zobomi ezinokuhlakulelwa lulutsha ndicinga uba eyi ibhola imidlalo yebhola. Ulutsha olunintsi luyayithanda ibhola. Ingaba ngamantombazana ingaba ngabafana bayithanda kakhulu ibhola. Ndicinga uba ukuba banoke balwazi ubaluleko lwayo nabo babe involved kuyo bangapheli nje ekuyibukeleni kodwa nabo badlale, kulapho bangancedakala khona ulutsha olunintsi.

Ukudlala umbhoxo kunye nabanye abantwana kungakunceda kakhulu, nyana. Kulapho ungakwazi ukwenza abahlobo khona ngoba uzodibana nabantwana abohlukeneyo, uzombona oyena mntu ukulungeleyo ukuba abe ngumhlobo wakho lo mntu onezinto ezifana nezakho, nendlela yokuthetha efana neyakho, nendlela yokwenza izinto efana neyakho. Wenze ke ubuhlobo kunye naye. Kulula kanjalo kuwe uba ungenza ubuhlobo ngoba xa unodlala ibhola yombhoxo kulapho uzokwazi khona ukwenza ubuhlobo nabanye abantwana.

ndimthandayo kumdlalo wombhoxo nguSiya Kolisi ngoba ngoyena mntu ndiye ndathi ndiqala ubukela umdlalo wombhoxo ndazi yena. Ngoyena mntu ndimthandayo kumdlalo wombhoxo. NoMakazole naye ndiyamthanda kuba engumkhaya wam.

Amaxesha esiphila kuwo ngoku kulula ukwenza imali kumakhasi onxibelelwano. Okokuqala kulula ukwenza imali kuFacebook apho funeke wenze ii-videos ii-videos zemihla ngemihla. Wenze ezi zinto kuthwa zii-vlogs apho ubonisa abantu usuku lwakho uqalekela ekuseni kuyotsho ebusuku. Ungenza nalapho uxelela abantu nalapho uxelela khona abantu ngobomi bakho. Ungenza noYouTube apho kuYouTube khona ukwaziyo ukwenza ii-videos ezininzi futhi zikhe ziphinde zibe nde. Ucele abantu ke ngoku bajoyine babukele ezi videos zakho.

Inzuzo kubantwana kukuba umntana uyakwazi ukuba afowukhase entweni eyi-one xa bedlala ezi video games zabo. Umntwana akwazi uba ayazi into ayithandayo phaa kuyo. Ndicinga mna zezona nto zibalulekileyo ezo nzuzo.